Mnumzana, ndicela unciphise isantya ndiyaxhalaba kuba iteksi ihamba ihambela phezulu kwaye ndiyoyika ukuba zingenzeka iingozi.

Ewe kukho ilizwe endinganqweneli ukulikhankathela, kukho ilizwe ulikhenkethela kuba ukuba ndicinga linobungozi obuninzi kubakhenkethi ngenxa yezohlwayo okanye iintlekele. Umzekelo amanye amazwe abanembali yokungazinzi kwezopolitiko nokugxothwa kwabemi okanye iimeko yezempilo engazinzanga.

Yibhasi ngokuba kaloku abaqhubi beebhasi baye baqhube ngenkathalo futhi ibhasi nokuba ikwispidi kangakanani asikwazi ubonakalisa esisiphithi sayo more than iteksi. Iteksi yona isipidi sayo xa isesipidini ibaleka ngolunye uhlobo futhi kwaye incinci ayihlali endleleni kwaye ayinamandla.

Yibhasi enedekha enye ngokuba kaloku ikhuselekile kuba ibhasi eneedekha ezimbini yona inomphezulu kwaye umphezulu uyakwazi ukutheza amandla omzimba webhasi. Ngoku ke if kuyagcwala umphezulu kuye kuyakwazi ke ngoku abantu bahlale kakuhle and namandla webhasi uyoyisakala.

Ndingajonga ukuba andinayo na imali kum ndikwazi ukubhatala ngemali okanye ndingabuyela apho ndihlala khona ndiyokukhangela ikhadi ngokuba kaloku andizukwazi ukukhwela ibhasi ndingenamali kwaye ndingenakhadi ngokuba kuzawufika ii-inspector zindikhuphe.

Ndingathetha nomqhubi webhasi ndithi, mqhubi webhasi ndicela ukubuza ukuba ingaba unalo ikhadi lebhasi ngokuba kaloku mna ndiyaqala ukukhwela ibhasi for kuthi ke ngoku ndinemali andinalo ikhadi lebhasi. Okanye ndidibane naye ukuze ndikwazi ukuba ndingalithenga njani eli khadi lebhasi.

Mmelwane wam, xa ufuna ukusebenzisa ibhasi kufuneke udibane nabantu beebhasi abaphathi beebhasi ukwazi ukuthenga ikhadi ngokuba ibhasi ngoku ayikhwelwa ngemali ikhwelwa ngekhadi.

Ndingaziva ndibuhlungu kakhulu ngokuba iibhasi is addictive, xa umkhweli webhasi awusakwazi ukukhwela iteksi ngoba kaloku uqhele ukukhwela ibhasi.

Mmelwane wam, xa uza kukhwela ibhasi kufuneka uqinisekise ukuba unalo ikhadi lebhasi ngokuba kaloku ibhasi ngoku ayisasebenzisi imali ikhwelwa ngekhadi lebhasi. Ngoku ke xa ufika ebhasini qhagamshelana nomqhubi webhasi akucacisele ngendlela yokufumana ikhadi.

Ndingacela umphathi webhasi ukuba ndicela ukuma nokuba kusephasejini ngokuba iibhasi ezikhoyo kule mihla azigcwali or even noba zigcwele kuyakwazi ukubakho abantu abamileyo epasejini ndingacela ukuba ngomnye wabo.

Ndingaqhagamshelana nomqhubi webhasi ndimbuze, mqhubi webhasi njengoba indlela etshintshileyo yohamba ibhasi ndicela okokuba undise namhlanje ngokuba kaloku bendingayazi ukuba ibhasi ayisahambi ngale ndlela ndihamba ngayo. Enkosi.

Mqhubi webhasi, ndicela undicacisele ukuba itshintshe nini indlela yebhasi nokuba undincede ukuba undise namhlanje kuphela kuba kaloku bendingayazi ukuba ibhasi ayisihambi ngendlela endihamba ngayo. Enkosi.